Ee, ke a dumela gore go nna le metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Ka gonne baša ba dula ba ntse ba le mo di founung a metshameko e tshameka ebile ga ba sa tlhole ka bontsi ba ya go shebela metshameko ko di-stadium-eng. Ba dirisa di founu le go check-a e tshamekile jang.

Go nale motshameko o mošwa ka seesemane o bitswa Call of Duty le o ne o tla ithuta go le gontsi ebile le go kopana le bakgotsi ba bašwa.

Go tshameka ka dieleketoroniki go botlhofo ebile go ka bonako go feta metshameko e e fitileng.

Motshameko wa mogala, o tshameka nako engwe le engwe e o bona o nka tshameka ka o ne, ka seesemane re re ga o limit-e. Go tshameka ka mogala go botlhofu ebile ga go thata go bonolo.

Fa o tshameka motshameko wa inthanete, o batla inthanete le founu fela.

Motshameko wa ka wa internet-e ka seesemane ba o bitsa Call of Duty. Mme ha o tshameka lobaka lo lo telele o feleletsa e le gore o lebala le gore o tshwanetse o tswele ka tsa bophelo. Ka seesemane re re addictive.

Metshameko ya internet-e e tlhoka data ha o sena data nka se o kgone go tshameka. O tshwanetse o reke data.

Go dirisa inthanete bosigo go data ya e e ko tlase. Ke ka fa o bona batho ba tshameka metshameko bosigo ka gonne data ya teng.

Motshameko wa inthanete o tokafatsa maphelo a rona, ka gonne go tshameka o dirisa inthanete dilo tsa segompieno ga di sa tshwana le dilo tsa .

E e tla etsagalang ke fa ba utswa le go utswa maina a ga go e Ke yone tla etsagalang mo inthaneteng.

Batho ba ko magaeng ga ba kgone go tshameka metshameko ya mo inthanete tlhwatlhwa ya teng e le ko godimo. Mme bone ba rata go tshameka metshameko ba le mmogo.

Ke tla etsa game, motshameko ka go dlala le go tlhokomela leruo.

Go tshameka nako e telele go na le ditlamorago tsa tlhaloganyo le tlhogo go dula sebaka mo o shebile mogala o le mo inthaneteng. O bolaisa matlho o feleletsa .

Tharabollo ke gore ba nne le nako e e leng gore ba tshameka metshameki eo ba tshamekang metlha le metlha. Fa le jalo boitekanelo ba bone nka se bo amege.

Go tshameka metshameko ya bana e thusa ka nne gore o dule mmele wa bone o dule o siame ebile go tshameka bana fa ba tshameka le batho ba bangwe e ba dirisana le batho ba kgone le .